Ku nga ha tumbuluxiwa ntwanano exikarhi ka varhangeri va mathekisi. Varhangeri va tindlela to hambanahambana ta mathekisi va fanele va hlangana va burisana hi ndlela leyi yi nga pfunaka leswaku kumbe hungutiwa hlayo ya mathekisi laha yi tlakukeke kona kumbe va tirhisana eka tindlela to fambelana xa vumbirhi ku nga ha lawuriwa nhlayo ya mathekisi hi ndlela yo tiyisisa misava ya bindzu ku nga ha vekiwa nhlayo ya mathekisi lama pfumalaka ku tirha e kusuka eka tindlela leti nga riki na vaendzi vo tala.

Vakhandziyi na vachayeri va nga ha tiyisisa leswaku bazi ri tshama ri basile hikuva ku vekeriwa minchumu leyi ku cheri, ku faneleka ku cheriwa kona thyaka loko vanhu va lava ku cukumeta thyaka.

Ndzi nga rhanga ndzi langutisa loko kuveni endzeni ka thekisi rero ndzi nga khandziya eka rona ku na munhu loyi ndzi n'wi toloveleke loko ku ve ni ku hava ndzi nga kombela eka munhu un'wana na un'wanyani loyi a nga kona leswaku a ndzi ngetelela, loko switsandza sweswo ndzi ta burisana na na muchayeri wa thekisi leswaku loko hi fika edorobeni a ndzi pfumelela ndzi chika ndzi ya humesa mali exichinini, exichinanini xa ATM ndzi kota ku n'wi hakela.

Vanhu lava xavaka Swikanyakanya leswi swi va ka swi yivile va fanele va tsundzuka leswaku ku xavisa kumbe ku xava nchumu wo yiviwa a hi mukhuva lowunene naswona swi nga va na swiphiqo leswo tika leswi swi nga, leswi swi nga va pfunaka ku va va na vumunhu i ku tivutisa hi ku lulama ka Xikanyakanya loko Xikanyakanya xi xavisiwile hi nxavo lowu nga tolovelekangiki kumbe swi nga ri na matsalwa ya vukorhokeri sweswo i xivumbeko xo komba leswaku xingahava xi lo yiviwa.

Switirhisiwa swa swiporo swiavana hi tinxaka leti kulu leti landzelaka, xo sungula swipooro swa vanhu, swa vumbirhi i swiporo swa nhundzu, swa vunharhu hina swiporo swa xiphemu xa doroba hi tlhela hi va na swiporo swa ti-industrutrial-i.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa hi ta nkoka wa ku khoma vakhandziyi kahle tanihileswi vakhandziyi ku nga ti khasitamende leti hi ti lavaka leti hi faneleke ku tikhoma kahle leswaku bindzu ra hina ra mathekisi ri ya ri tlakuka loko vakhandziyi va tsakini kumbe vatsaka hi vukorhokeri lebyi hina hi va nyikaka byona swi ta endlaka ku va nhlohloteleka ku ya emahlweni ku tirhisa mathekisi ma hina.

Maghoza lawa mfumo wu faneleke ku mateka ku papalata tinyimpi ta mathekisi wo sungula ku lawula mfumo wa vukorhokeri, mfumo wu fanele ku lawula kahle tindlela ta vukorhokeri wu humesa milawu yo tika leyi vatirhi va mathekisi va nga ka fanele kuyi landzelela, wu tlhela wu hlanganisa xirhambo xa vutihlamuleri.

Leswiwani swi vanga tikinga ngopfungopfu loko munhu a tshama edorobeni laha madoroba yo tala emapatwini loko ku nga seza ku basa kumbe dyambu rixaka kahle vutomi bya yena munhu byi va byi nga hlayisekanga leswi swivulaka u u karhi u veka vutomi bya wena enkhobyeni hikuva u boheka ku hubuta u huma na dyambu ringasi huma leswaku u ta kota ku khandziya kumbe ku chayela bazi.

Ndzi nga hlayisa mali hi ku tirhisa karata ra timali leri rin'wani ku nga karata leri tshamaka ri ri na mali kumbe karata ra xitlo leri ku nga karata ra xikweleti, xa vumbirhi ndzi nga tirhisa malete ya xikarhana leswi vitaniwaka ku i iwalete.

Hi mavonele ya mina ndzi vona leswaku swa fanela leswaku vanhu lava holeke kumbe va holaka mudende va yehliseriwa nxavo eka swakudya ku tlula lava tirhaka tanihileswi vanhu lava holeke va holaka mudende va tshembeleke eka mudende ntsena nakona swakudya laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga swi durha ngopfu leswi endlaka ku ku nyanya ku va ni vusweti vanhu va tsandzeka ku fikelela swidingo swa vona swa siku na siku.

Ndzi nga pfuna mudyuhari hi ku rhanga mina ndzi nghena endzeni ka bazi ndzi yima enyangweni ivi dzi va byela leswaku vandzi nyiketa mavoko mavona ha vumbirhi bya wona leswaku ndzi ta vapfuna ku va va kota ku va vakhandziya switempisi loko ku ve ni mudyuhari ya loye u tava a ri munhu loyi a nga riki na mirhi lowu tikaka, ndzi nga va pfuna hi ku va tlaku ndzi vanghenisa endzeni ka bazi.

Tanihi phorisa ra le magondzweni loko ndzi hlangana na thekisi le ri nga na nhlayo yo tlula mpimo ya vanhu hi ku landzelela nawu wale mapatwini ndzi fanele ku yimisa thekisi rero ndzi langutisa endzeni ka rona ndzi hlayela nhlayo ya vanhu ku tiyisisa leswaku hlaya yi hundzile endzhaku ka sweswo ndzi fanele ku nyika muchayeri wa thekisi fayini leyi a fanelaka ku yi hakela ni ku mutshinya leswaku u fanekele ku landzelela milawu ya le magondzweni ku papalata ti tinghozi.

Ku antswisiwa ka ku tshamiseka ka switirhisiwa swa swiporo swi katsa swilo swo hlaya ku katsa na thekinoji, ndzhendzheleko wa vuhlanganisi bya matirhiselo na vukorhokeri bya ntolovelo. Hi, hi nga ha atswisa switirhisiwa swa swiporo hi ku tirhisa swiporo swa ti-tanium alloy kumbe high strenght steel leswi tiyeke naswona swi nga vangiki ku wisa ka switirhisiwa. Hi nga ha tlhela hi tirhisa suspension system le ti ti nga ni thekinoloji ya active suspension leswaku ku hungutiwa ku ninginika.

Ndzi vona swi pfuna ngopfu eka vafambi lava humaka etikweni rin'wana hikuva swi va olovela ku vona timovha leti nga lombiwa kambe ntirho wa vukorhokeri wu fanele ku tlhela wu aka ndlela yo antswa yo fambisa ni ku tirhisa tikhodi switirhisiwa swa dijitali kumbe ndhawu yo hlayisa timovha leswaku ku va ni vuhlayiseki lebyi tlakukeke.

Ku va na pasi ro famba hi bazi ro tsemakanya mindzilekanyo ku ya ematikweni mambe swi na nkoka swinene hikokwalaho ka swivangelo swo tanihi ku olovisa mimbuyelo ya nkoka exikarhi ka matiko ri tlhela ri pfuna ku kurisa bindzu ra vutleketli hikuva vafambi va kota ku endzela tindhawu to hambana handle ko karhatiwa hi ndlela ya le xibakabakeni.

Switichi swa petirolo swi cince ngopfu hi ku famba ka nkarhi leswaku swi pfuna vafambi vo tshama nkarhi wo leha endleleni namuntlha switichi swi ni tindhawu to xava swakudya, ti-fast food, ti-caffeine, tindhawu to hungasa, vafambi va tlhela va kuma ti-ATM, Wi-Fi ni swihambukelo leswi tengeke.

Loko a ndzi ri muchayeri wa bazi naswona ndzi karhele kambe ku ri na swivilelo swa vakhandziyi ndzi ta ringeta ku tshama ndzi rhula ndzi kombisa xichavo leswi swi pfuna leswaku ndzi nga engeteleli gome eka xiyimo lexi nga ha tsakisiki ndzi ta yingisa kahle swivilelo swa vona naswona ndzi va byela hi ndlela yo tshembeka leswaku ndza swi twisisa leswi va swi anakanyaka kutani ndzi va tshembisa leswaku swivilelo swa vona swi ta nghenisiwa eka vaaki va ntirho.

Loko ndzi famba navusiku swinene naswona ndzi fanele ku yima exitichini xa petirolo ndzi ta teka magoza ya vuxiyaxiya lama landzelaka, ku hlawula xitichi lexi vonakaka ni ni lexi tiviwaka, ku pfala mavanti ya movha, ku tshama ni ri na xivoni na ku tirhisa mali yo ringana, ndzi nga humesi mali yo tala kumbe ku tirhisa khadi loko ndzi nga tiyiseki hi vuhlayisi bya ndhawu.

Hi ku ya hi ntumbuluko vanhu va tala ku tlhogomela leswi va tshamaka va ri karhi va swi tirhisa tanihiloko swiporo swa swa switimela swo fambisa nhundzu swi nga ha tirhisiwi ngopfu swi vula leswaku swi va swi nga ha ri eka xiyimo xa kahle xo swi nga kota ku va swi fambisa nhundzu yo tala kumbe yo tika hikuva swi tshama swi nga ri ku tlhogomeriweni.

Kokwana Mthavini a ndzi lava leswaku mi pfa mi wisisile milenge ya n'wina laha xitulwini loko mina ndza ha fola layeni ndzi xava thikithi ra bazi kasi loko swi fika ka xifambo xa bazi loko hi ri karhi hi ya exilungwini mi nga zi mi vilela hikuva bazi hi rona ro hlayiseka swinene ku va ri mi fikisa exilungwini loko ku ri patu rona ri tshamisekile lero bazi loko ri famba na ku ri le ku fambeni mi nga ka mi nga switwi hikuva la mi nga ta va mi tshame kona ku ta va ku ri ka kahle la ku nga vaviseki.

Loko ndzi hlawula xitichi xa petirolo leswaku ndzi yima eka xona eka riendzo ro leha swilo swa nkoka leswi ndzi faneleke ku va ndzi swi kambisisa hi leswi xo sungula i vuhlayiseki ndzi kambisisa loko xitichi xi ri ni rivoni lerinene, CCTV na vavulavuri va ndhawu, leswi swi kombisa leswaku ndhawu leyiwani yi hlayisekile, xa vumbirhi i vukorhokeri lebyi byi kumekaka ndzi langutisa leswaku xitichi xini xihambukelo xo basa, swakudya, swakunwa Wi-Fi ya na ndhawu yo hungasa.

Swivangelo swo nkoka swa mabiloho swo sungula i ku olovisa ku rhumela ka swilo, xa vumbirhi iku khanyisa bindzu, xa vunharhu iku hunguta nkarhi wa riendzo, xa vumune iku pfuna mimbuyelo ya xihatla.

Eka manana ndzi vitanile Uber ro sungula naswona ndzi le henhleni ka movha movha lowu ndzi nga wu khandziya i movha wa wasi wa Toyota Corolla yi ni nomboro ya layisense leyi nge KG forty five TVGP muchayeri u vitaniwa vito ra John u ambala hembe ya ntima na jean-i ya blue movha wu basile swinene wu tamele kahle eka app.

Hi nga ha hlayisa ndlela ya switimela hi ndlela leyi landzelaka, ku lulamisiwa ka tindlela nkarhi na nkarhi, ku kambela ni ku lunghisa swilo leswi onhakeke tanihi timhandzi swipimelo swa rhwele ni switandzhaku swa mavu. Xa vumbirhi ku basisiwa ka tindlela ku susa swifuwo mirhi leyi kulaka swinene kumbe swilo leswi nga onhaka ndlela ya xitimela.

Ku nga ha tirhisiwa ku pfuxeta mimfumo ya mindhawu ya vupfhumba laha ku tirhisiwaka swifambo swa le rivaleni. Mfumo wu fanele ku nyika mindhawu ya vupfhumba leyi tshembekaka, ya xitlhavi xa le hansi ni ya minkarhi hinkwayo ku nga switimela, mabazi na tithekisi. Loko vanhu va vona kumbe ku tshembela eka vupfhumba bya le rivaleni va ta kota ku va va tshika ku tirhisa mimovha ya vona nkarhi na nkarhi.

Ina vuhlayiseki byi kona eka vachayeri lava chayelaka tilori leti rhwalaka tinhundzu, kambe a hi nkarhi hinkwawo lebyi tshembekaka hikwalaho ka swiyimo swin'wana na swin'wana leswi khumbaka vuhlayiseki bya vona. Hikuva tilori ti lehile, tilori to rhwala tinhundzu ti lehile naswona ta tika leswi endlaka leswaku swi tika ku ti yima hi xihatla loko ku tele vanhu kumbe ku ri ni switirhisiwa endleleni. Leswi swi vula leswaku vachayeri va fanele va hlaya ndhawu yo hlayisa xifaniso hi nkarhi hinkwawo.

Matimba ya engine ya xihahampfhuka loko xihahampfhuka xi sungula kumbe xi tlula xi suka engine ya xona yi humesa moya hi matimba swinene endzhaku. Moya lowu wu va na rivilo ro karhi, wu ni matimba yo kokela swilo, ku rhurhumela misava ni ku hunga swilo leswi ringaneke ku suka. Ku tshwatshwariwa ka moya hi ku hatlisa. Swihahampfhuka swi humesa moya lowu hisaka ngopfu ni wo hatlisa loko swi sungula ku famba kumbe swi swi humu. Moya lowu wu nga tshikelela swilo wu kokela rirhangu wu hatla wu suka ni misava leyi nga tiyangiki.

Ndza xeweta, ndzi kombela mpfuneto wa khampani ya n'wina leswaku yi ndzi pfuna hi ku rhurha nhundzu ya mina. Ndzi lava ku rhurhela swilo swa mina kusuka exilungwini swi ya ekaya eLimpopo. Swilo leswi swi katsa fenichara, bokisi ni swilo swo tirhisa endyangwini. Ndza khensa loko mi nga ndzi rhumela tinhlamuselo ta mintsengo wa ntirho wo rhurhisa, ni nkarhi lowu mi nga rhurhisa ha wona.

Bazi leri ndzi nga ri tirhisaka ka riendzo ra mina ro leha, i bazi ra John Hlongwane. Bazi ra John Hlongwane ri na vachayeri lava nga na mahanyelo swinene lava kotaka ku khoma vakhandziyi hi ndlela ya kahle. Mintsengo ya kona hi leyo fikeleleka, naswona ri tlhela ri va na Wi-Fi munhu a nga khomiwi hi xivundza loko a ri eka riendzo ro leha. Na switulu swa kona swi endla leswaku u tshama kahle u nga vaviseki.

Mimovha leyi nga tirhisiwaka leswaku hi nga onhi moya wa hina hi hlayisa mbangu, i movha lowu tirhisaka matimba ya dyambu. Movha lowu tirhisaka matimba ya dyambu a wu onhi moya wu kota ku hlayisa mbangu wa hina.

Mimovha leyitsongo ya hatlisa swinene vanhu vo tala lava nga na timovha letitsongo, loko va chayela va va chayela hi mikhuva ya rivilo ro tlula mpimo. Ku hatlisa ngopfu swi hunguta nkarhi wo lawula movha lowutsongo loko ko tshuka ku humelele khombo leswi swi endlaka leswaku ku va na tinghozi.

Ndzi nga teka xikombelo xa mufambisi ndzi tshama ndzi endla ntirho lowu nga salela endzhaku, hikuva ntirho i vutihlamuleri bya mina. Loko ndzi endle xiphiqo xa ntirho wo salela endzhaku, ku tshama swi kombisa vuxiyaxiya ni ku tshembeka eka ntirho, ku endla ntirho lowu ndzi komberiweke ku ta kombisa leswaku ndzi na vutihlamuleri ni ku ti nyiketela.

Mixaka ya swifambo swa le matini xo sungula i swikepe, i swifambo leswikulu swinene leswi tirhisiwaka ku rhwala vanhu vo tala kumbe nhundzu leyikulu, swi endla riendzo ro leha naswona swi pfuna ngopfu eka ntirho wa vurhangeri bya mati. Xa vumbirhi i byatso i swifambo leswitsongo ngopfu ku tlula swikepe, switirhisiwa eka milambu matanga kumbe elwandle emahlweni ka laha swi nga fika.